Sa pele le ya kwa lefapheng la SASSA go ba kopa gore le kopa go bona pension ya puso, mme kwa lefapheng la SASSA ba go le naya form-o gore le ya ngakeng. Ngaka e tlatse ga le boa kwa ngakeng le boela kwa SASSA le 'itlha le ba naya from-o eo, ga ba fetsa ba go tseye maina a gago otlhe, ga ba fetsa ba go gatise menwana, ga ba fetsa ba tla go bolelela gore o tle leng o tle go tsaya karata ya gago ya pension.

Ee, bolwetsi jwa lebolelamading bo ka tshwara lesea, ka gonne lesea le kgona go tswa le bone bolwetsi jo go tswa mo motsading fa le seya le setse le le mo dimpeng ya motsadi. Go ka nna le di kgonagalo tsa gore lesea le nne le bolwetse jwa lebolelamading.

Ke dumelana le bone ka gonne go botlhokwa go tlhapa sefifi, gore o tle o bone botshelo jwa gago bo tokafetse ebile ditsela tsa gago le tsone di bulegile. Sekai fa molekane wa gago a tlhokafetse o tshwanetse go tlhapa sehihi gore seriti sa gage se sa nna mo go wena, mme ebile o kgone go tswelela pele ka botshelo jwa gago.

Ke akanya gore puso ya jaanong e dira sentle go tlhokomela batsofe, gonne batsofe ga ba kgone go ikemela ga ba kgone go ithusa. Mme ebile ga ba kgone le go itlhokomela sentle, mme puso e dira sentle ka go ba tlhokomela ka go ba naya tsotlhe tse ba di tlhokang le ka go ba naya lerato.

Batho ba ditirelo tsa tshoganyetso ba tshwanetse gore ga ba letsetswa gore go na le molelo ba tshwanetse go botsa gore molelo o o o diragala ko kae, mme ga ba fetsa ba be ba tla ba taboga go tla go tima molelo ka bonako gore go seke ga nna le ditshenyego tse dintsi.

Go botlhokwa thata ka gonne batho ba ba dulang kwa mekhukhung ga ba kgone go fitlhelela ditleliniki tse di kgakala le bone, mme gape go botlhokwa thata gore ditleliniki tse di tsamayang tsa puso di fitlhelele kwa mekhukhung di kgone go alafa botlhe ba ba tlhokang thuso.

Go na le monna mongwe yo ne a lwantshana le bolwetse jo bo sa foleng, mme o ne a kgaratlha thata a dirisa dilo tsotlhe gore di kgone go mo thusa go fola. Mme o ne a dirisa garlic-ki, lemon-e, le ayie o ne a di tlhakanya a di tsenya mo metsing a bolelo a dinwa mme o ne a fola.

Ditirelo tsa kalafi ya tshoganyetso di tshwanetse go dula di le malala a laotswe, gore fa ba tsibosiwa gore go na le dikotsi mo tseleng ba ba kgona go potlakela kwa dikotsing di leng teng.

Bolwetse jwa kgatelelo e kwa godimo ya madi di tlholwa ke go sa je sentle, mme le go sa je dijo tse di siameng go sa je merogo le maungo mme le go sa nwe metsi. Mme motho o o nang le bolwetse jo o tshwanetse gore a je sentle a je merogo le maungo, a fokotse le mo bojalweng a nwe metsi gantsi.

Dilo tse batho ba di lebeletseng mo banneng di ama banna ka go ba nyenyefatswa, go ba diga maikutlo gore ba seke ba batla thuso ya malwetsi a sa foleng.

Go tokafatsa tsela ya go bona ditirelo tsa kalafi go ka thusa ka gore balwetsi ba ba naleng bolwetsi jwa sukiri le kgatelelo e kwa godimo ya madi ba dule baya go tsaya ditlhare tsa bone kwa tleliniking, ba dule ba dinwa ka lenaneo le ba le neilweng kwa tleliniking. Mme ba tsamaelane le melao ya ditlhare tsa bone.

Batho botlhe ba tshwanetse go dula ba timile dilo tsa bone tse ba di dirisang tsa motlakase le dikerese ga gona le ba ba dirisang dikerese, mme ba ditima molelo ba tshwanetse go dula ba le malala a laotsweng gore ga ba bidiwa gore ba potlake go tla go thusa ba be ba kgona go taboga ka bonako gwa go thusa kwa kotsi e leng teng.

Ee, go na le thibelapelegi tsa basadi ba ba nang le bolwetse jwa HIV go na le e bidiwang gore ga ngwana a tsholwa a seke a tla a tshwerwe ke HIV, mme gape go na le depo gore motsadi a sa ima o nang leng HIV.

Ee, ke dumela mo go tsone mme kwa gae ba dirisa ditlhare tsa setso go thusa masea gore a seke a tlola motlhala le ga go na le moeng lesea le seke la bobola. Mme ditlhare tseo ke Muthiwenyoni, Ditantanyane.

Tiragalo eno e dira gore ke we mowa ka ditirelo tsa puso, mme ke se tshepe sepe ka se se amenang le ditirelo tsa puso.

Ke ne ke ba tlhalosetsa gore ke kopa thuso, mme ga ke kgone go duelela bookelo jwa poraefete le gore ge ka be ke na le bokgoni ka be ke ile ko bookelong tsa poraefete. Mme jaaka ke sena bokgoni ke tlile bookelong jwa puso go tla go kopa thuso.